Yebo, bakhona abantu engibaziyo. Kwadingeka ukuthi bayekele ukushayela iy'moto zabo, ngoba imali yephetroli ebebeyisebenzisa ngenyanga ayiningi kakhulu.

Into engiyijabulela ngokuhamba amabhasi, ubuntofontofo ukuthi amabhasi ane-comfort. Kanye futhi uyakhona ukuyihlalela kahle, ungenamuntu okuhlalisa kabuhlungu, okufana nasemotweni. Uthole futhi ne-space sakho, uyi-one.

Njengoba bethi bakhuphula imali yokugibela, kungenxa yokukhuphula kuka-petrol. Uma-ke i-petrol izoyehla, nabo bazoyehlisa na imali yokugibela?

Sesicela umphathi wethu ukuthi asicabangeli nathi esingabantu, ngoba abantu abangasebenzi angeke basakhona ukugibela amatekisi.

Kungayishintsha kakhulu indlela abasebenza ngayo, ngoba bazosebenza ngokuyikhandla kanye futhi bakhone ukuphephisa abagibeli babo. Ngoba umuntu uma esebenza engajabulile, sengadala ingozi enkulu.

Ngingamphendula ngithi, kusuke kube kunenkinga ethizeni, umshayeli wesitimela adibene nayo endleleni, eyenza ukuthi agcine efika late esiteshini.

Iqhaza engayenza ukuthi imigwaqo iyanakekelwa ngendlela e-right , ukuthi zonke imoto zisemthethweni. Kanye futhi ne-disc li-right lisemthethweni.

Abantu abasuke beshayela bephuzile, basuke beney'nkinga, beyicabangela bona bodwa. Ngoba uma ushayela uphuzile akulimali wena wedwa, ungalimaza nabanye abantu lapha emgwaqweni abaphuzanga.

Uhambo olunje ngilungisela ngokuthi ngiphathe ingubo yami, futhi ngibe nokudla okuzongenelisa wonke njengoba-ke uzongithatha amahora amaningi ngisendleleni.

Yebo, siyazi ukuthi kukhona abashayeli abangathandi ukunakekela amatekisi abo, kanye-ke abanamatekisi angekho emthethweni. Kodwa-ke, ukuze nawe mngani uhlale wazi ukuthi uvikelekile, before usuka kwamele-ke ubheke ukuthi imoto ine-disc eli-right na. Bese-ke uyagibela ngoba ingozi isingenzakala noma uhamba ngemoto encane noma ngebhasi noma ngani. Kodwa-ke amatekisi wona azokusiza ukuthi ukhone nawe ukuwondla imali.

Into engadala ukuthi ngihambe ngebhasi ngoba ibhasi ayibizi noma izothatha isikhathi ayibizi njengendiza. Indiza yebo izoshesha ingifikise lapho engiyakhona, kodwa thole ukuthi ngesinye isikhathi iyabiza kakhulu.

Sasivelelwe ngento ebuhlungu kakhulu, ngoba ngangihamba nengane encane. Ibhasi yasifela endleleni engangena negaraji, ngoba neyitolo lontuzana lapho ibhasi lali hleli khona. Kwakuyinto ebuhlungu, engingafisi nokuthi iphinde yenzakale futhi.

Into engingayenza kulesi sigameko, ngingafonela abomthetho abakwasidlodlo. Ibona abangasixazulula kule nkinga.

Inkinga iy'timela ezibhekene nazo engathanda ukuthi yilungiswe, ukuweba kwemigwaqo yey'timela, kanye futhi ngokugcwaliswa kwabantu eyitimeleni bengacabangeli abanye abantu.

Into engingayibuza ukuthi kanti abantu uma begibela or bethenga amatikithi asestimeleni, ayikho na ilimithi? Ngoba ngesikhathini esiningi nginokubona iy'timela zigcwele, uthole ukuthi abantu bamile ayisekho indawo yokuhlala.

I-Rea Vaya inkampani yamabhasi, ahamba iGoli jikelele. Ifana nezinye iy'nkampani zamabhasi, o-Metro no-PUTCO. Uthenga ikhadi bese-ke ugcwalisa-ke ngama-trip ozowasebenzisa mhlawumbe ngenyanga.